Bontsi jwa puo ya selegae ka gonne e tlhaloganywa ke bontsi jwa batho mme, bataki ba batla go gapa bareetsi ba le bantsi ka moo ba ka kgonang ka teng go dira madi.

E tla dira dilo bonolo go ya ka phitlhelelo e e bonolo ya ditlhokego tsa letsatsi ka letsatsi. Tiro e nna bonolo ka gonne go ka direga gore di thekenoloji di nne teng go dira halofo ya tiro mme tlhaeletsano e tla nna bonolo e ka bonako.

E fetola puo e buiwang go nna mokwalo o o kwadilweng le vice versa, e le tlang batho ba ba foufetseng go buisana le ba bangwe le go bona tshedimosetso mo inthaneteng.

Ke tsentse ditiriso tse nka di tlhokang ka buisana le ditsala le lelapa ka ditiriso tseno, go tsaya ditshwantsho le di-video go leka boleng jwa camera le go golaganya diakhaonto tsame, gore ke kgone go tsaya tshedimosetso e e neng e le mo founung ya me e fetileng le founu ya me entšha.

Ke tsentse ditiriso tse nka di tlhokang ka buisana le ditsala le lelapa ka ditiriso tseno, go tsaya ditshwantsho le di-video go leka boleng jwa camera le go golaganya diakhaonto tsame, gore ke kgone go tsaya tshedimosetso e e neng e le mo founung ya me e fetileng le founu ya me entšha.

E dirile gore go nne motlhofo go reka le go bona mmino kwa ntle ga go ya kwa mabenkeleng. Se se dira gore dilo tsa gore motaki yo atlang a ithute kwa ntle ga balebeledi ba dikgoro tsa intaseteri. Bokgoni jwa botaki jaanong bo atlholwa ke setšhaba go na le batlhagisi.

Ke dirisa founu ya me letsatsi le letsatsi go buisana le barartuwa ba me ba ba kgakala, go bona tshedimosetso e ke e tlhokang le go bolawa nako le bodutu.

Thekenoloji e a gola ka gonne go na le tlhokego e e sa kgaotseng ya go dira dilo bonolo ka bonako, le go nna motlhofo mo bathong. Botlhale jwa maitirelo ke ditsamaiso tse di kgonang go ithuta, go akanya, go rarabolola mathata le go dira ditshwetso fela jaaka batho.

Go molemo gore ba dire jalo ka gonne bontsi jwa ditirelo tsa go elela di tlhamilwe kwa dinageng tsa bone, ka jalo go siame fela gore diteng tsa bone tse dintsi di bonwe mo lefatsheng, mme gape bontsi jwa nako diteng tsa bona di botoka ebile ke tsa ntlha-ntlha.

Ba simolotse go gatisa mafelo a dikgang mo inthaneteng le go tlhama di akhaonto tsa media oa botsalano, tse di abelanang dikgang le go buisana le batho ka di platform o tsa media o a botsalano.

E fetotse dilo thata ka gonne re amogela dikgang le tshedimosetso ka nako ya mmatota, fa dilo di ntse di diragala mme setšhaba se kgona go nna le seabe ka nako ya mmatota.

Megala e nnile botlhokwa ka gonne e dirile gore go nne le puisano e e bonako le go tsiboga, mme ka jalo go nne le kgonagalo e kgolo ya go falola mo go ba ba tlhokang thuso. Dikgwetlho tse di ntseng di lebane le tsona e ka nna, mme e seng fela go tlhoka go akaretsa ga mafaratlhatlha mo mafelong a a rileng.